Dumela, ke batla ho ba le ntlo ya ka mme ke etsa qeto ya ho reka ntlo ka banka kapo ho adima tjhelete ya ho aha. A na o ka hlalosa melemo le mathata a dikgetho tseo ka bobedi, ke efe e molemo ho motho ya qalang? Hape dipehelo tsa kadimo le tifiso tsa tswalo tseo ke lokelang ho di lebella ke dife.

Ha motho a kgetha majalefa bakeng sa bophelo bo botle, o lokela ho nahana ka hore na ke mang ya itshitlehileng ka bona ka ditjhelete, jwalo ka bana kapa molekane. Hape ba lokela ho nahana ka hore na ke mang ya nang le boikarabelo ya tshepahalang ho laola tjhelete. Ke ha bohlokwa ho bolela feela, ba tla sebedisa molemo ka bohlale ho qoba dikgohlano tsa lelapa. Ho ntjhafatsa majalefa kgafetsa ke ntho ya bohlokwa haeba maemo a fetoha.

Ke tla o thusa ho kgwasolla sesebediswa sa banka lebenkeleng la disebediswa. Re tla bula sesebediswa ebe re theha senotlolo sa sireletseho, jwale ke tla o tataisa ho hokahanya account ya hao e ntjha ka ho e kenya dintlha tsa hao. Re tla hlahloba mokgwa wa ho lekolla tekanyo ya hao, ho romella tjhelete le ho lefa dikoloto ka mokgwa o sireletsehileng. Ke tla o hopotsa hore o boloke dintlha tsa hao tsa ho kena e le lekunutu ebe wa tswa ka mora tshebediso.

Ho bula account-e ya ka ya banka, ho ne ho le bonolo. Basebetsi ba ile ba nthusa ka diforomo, mme ke ne ke hloka fela ID le bopaki ba address-e. O nkile metsotso e ka bang thirty empa nako ya ho leta e ne le karolo e boima ka ho fetisisa. Ka kakaretso hao thata haeba o tla o itokisitse.

Motho e mong a ka nna hloka setsi sa overdraft ha ditshenyehelo tsa hae tsa kgwedi le kgwedi, di phahametse moputso wa hae. Jwalo ka nako ya maemong a tshohanyetso, dikoloto tse sa lebellwang kapa meputso ya moraorao, e thusa ho kwahela mefokolo ntle le ho lefa ditefiso. E boetse e na le thuso ho beng ba dikgwebo tse nyane, ba tobaneng le dikgeo tsa phallo ya tjhelete. Le ha o le jwalo, e lokela ho sebediswa ka bohlale, ka ha tswalo e ka nna ya phahama haeba o sa kgutlisetswe ka pele.

Motho e mong a ka nna a hloka setsi sa overdraft ha ditshenyehelo tsa hae tsa kgwedi le kgwedi, di phahametse moputso wa hae. Jwalo ka nakong ya maemo a tshohanyetso, dikoloto tse sa lebellwang kapa meputso ya moraorao, e thusa ho kwahela mefokolo ntle le ho lefa ditefiso. E boetse e na le thuso ho beng ba dikgwebo tse nyane ba tobaneng le dikgeo tsa phallo ya tjhelete. Le ha o le jwalo, e lokela ho sebediswa ka bohlale ka ha tswalwa e ka nna ya phahama haeba e sa kgutlisetswe ka pele.

Ke ne ke mo bolella hore a bue le banka hang hang, mme a hlalose boemo ba hae. Ba ka nna ba mo fa ka moralo wa ho lefa kapa ditifiso tse tlase. Ke boetse ke kgothaletsa hore a qobe ho adima ho feta le ho fokotsa tshebediso e sa hlokahaleng. Haeba ho hlokahala ke ne ke tla mo thusa ho fumana ditshebediso or ditshebeletso tsa mahala tsa tlhabollo ya dikoloto.

Malome o ka fetola didolara tse five hundred bankeng ya lehae ofising ya phapanyetsano ya kantle ho naha kapa boemafofaneng bo bong. Ntlha ya pele, hlahloba se kgahlang sa hona jwale sa phapanyetso. Ka mohlala, ha eba tekanyetso e le eighteen ranta ka dolara e le nngwe, o tla fumana tjhelete e kabang nine thousand. Nka ID kapa passport ya hao, ha o tsamaya ho molemo ho bapisa ditifiso pele o fetoha ho fumana boleng bo bongata.